Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go ka ntsha bodutu go tsosolosa tlhaloganyo ka gore nako ngwe tlhaloganyo le yone e tlhoka gore e dire sengwe se e leng goreng e tla se tsosolosa.

Ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana thata, ka gore batho ba dula ba tshameka mo megaleng ya bone mme mebele ya bone e dula e dutse fela. Ka moo ba tswafa, mebele ga e sa tlhole e le matlhagatlhaga, ebile itekanelo ya bone ga e sa tlhole e itumedisa.

O ka tshameka hockey, o ka tshameka dutch, o ka tshameka le tennis-e e tshamekelang mo tafoleng.

Metshameko ya di ileketeroniki e ama metshameko e e tumileng. Ka gore ga o tshameka motshameko wa ileketeroniki, o kgona go fetsa ka bo nako mme ga o tshameka motshameko o tumileng o kgona go tsaya nako e e beetsweng motshameko o tumileng.

Motshameko wa ileketeroniki ke gore o kgona go tshameka motshameko o ko gongwe le go gongwe fa o tshwere founu ya gago ya matlhajana. Mme bothata ba motshameko wa ileketeroniki ke gore o kgona go tswa lekgoba la motshameko wa ileketeroniki. Mme o palelwe ke go dira ditiro tsa gago tse dingwe ke ka moo ke sa rateng metshameko eo.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa ileketeroniki mo inthaneteng, go tlhokega gore a be a na le data. Mme metshameko e e tumileng ya ileketeroniki e ke itseng ke motshameko wa Candy Crush, le Subway Surfers.

Motshameko wa mo inthaneteng e ama tota fa o sa kgaotse. E go ama ka gore o tswa lekgoba la motshameko wa ileketeroniki, ebile o tshwanetse gore o dule o na le data ka metlha. Mme motshameko o ke o ratang wa inthanete ke Candy Crush.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore o e dire ka gore e mo inthaneteng. O ka se tsene mo inthaneteng o sena data mme o tlhoka data go tshameka motshameko wa inthanete.

Mabaka a gore batho ba tshameke motshameko wa inthanete bosigo ke gore, ba be ba sa tshwarega mo meberekong ya bone ya motshegare. Mme bangwe ba rata go e tshameka bosigo ka gore bosigo data ya teng e a rekega. Fa mongwe a batla go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo, o tshwanetse a batla go tshameka motshameko mo inthaneteng. O tshwanetse a reke data ya bosigo ka gore e tlhwatlhwa tlase.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, ka go dula e dira ditlhaloganyo tsa rona di bereka. Gore metshameko e e e seo bogologolo, ke gore thekenoloji bogologolo e ne e le kwa tlase.

Dikotsi tsa go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ke gore o ka nna wa e fitlhela o sena madi. O dirisitse madi a gago go reka data, ebile gape matsatsing ano batho ba dira dilo tse di sa siamang ba kgona go dira dilo tsa go tsaya madi a gago ko bankeng. Mme o feleletse o sa itse gore ke mang a tshotseng madi a gago. O tshwanetse gore o dule o dira dipatlisiso ka se o se dirang go bona gore a ke sa nnete.

Batho ba ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka motshameko wa mo inthaneteng. Ka gore inthanete ya sokodisa ko magaeng network. Mme ba bangwe ga ba itse go dirisa difounu tsa matlhajana. Motshameko o bonolo go tshamekela mo inthaneteng ke motshameko wa Candy Crush.

Ga nka fiwa tšhono ya go bopa motshameko mo inthaneteng, nka bopa motshameko wa morabaraba. Selo se se tlhokang go ka fetologa mo metshamekong ya inthanete ke gore batho ba kgone go tshameka metshameko ya inthanete ba sa dirise data. Mme ba kgone go tsena fela mo go yone ba tshameke.

Batho ba ba tshamekang motshameko wa ileketeroniki ba feleletsa ba nale kgatelelo ya monagano, ka gore ba bangwe ba feleletsa ba lositse kgotsa ba latlhegetswe ke madi a bone. Mme maatlelete one kotsi tse ba di kry-ang motho a ka gogega mesifa, a ka robega. Mme ka jalo ga batho metshameko ya ileketeroniki e tshwanetse gore batho ba fiwe nako e e lekaneng, gore ba tshameke metshameko eo. Ga nako e chaile ba seke ba kgona go tsena, ba retelelwe ke go tsena ba tla boa gape ba tsena nako e e tlang.